Endizeni enesisindo esinemthwalo ngike ngahamba izikhashana, ngihamba ngendiza, ngiye edolobheni laseGoli. Ngangikhetha izinto ezibaluleke kakhulu, okuyizona engizozidinga kakhulu kuhambo lami, ngipakishe zona. Ezinye izinto ezingeke, ezingazona izidingo ezinkulu, noma ezingeke zibe nomthelela ohambweni lami engangilihambile, ngangizishiya ukuze umgomo lo obekiwe wesisindo ngingaweqi.

Ngike ngaba umdayisi ozimele obethembele kakhulu ekuhambeni kaloliwe. Eyi, ukuhamba kancane kaloliwe kwakuthikameza kakhulu ibhizinisi lami, ekuthenini ngase ngiplane kahle ukuthi, umuntu kunokuthi uma efuna iphasela namhlanje kuyiSabatha, into engathatha izinsuku ezimbili, kuloliwe ingathatha ezintathu kuya kwezine. So, ngangimtshela ukuthi ngeke eyithole ngeSonto, uMsombuluko, uLesibili noLesithathu, akalindele impahla yakhe ukuba itholakale ngoLesihlanu, noma late ngoLesine, okungenza ukuthi ibe ne-delay. Bengibanika isikhathi esiningi ngingazikaleli isikhathi esifishane njengosomabhizinisi, ngenxa yokuthi uloliwe uthatha kancane, uhamba kancane, awufiki ngesikhathi lapho wena ulindele khona. So, ukuze amakhasimende ami ehlala ejabule, ngangiwatshela iqiniso.

Izikhathi zaloliwe, izinselela eziningi abanye ababebhekana nazo, kwakuwukuthi, izitimela kungenzeka sife, kungenzeka isitimela sibe ngemumva ngesikhathi, kungenzeka isitimela singafiki kwakona, ngenxa yizingqinamba abahlangabezana nazo ololiwe ezindleleni. Kodwa nje, ikakhulukazi kwakuwukuthi kungenzeka izimpahla zifike emva kwalesikhathi lesi wena ade uzilindele ngaso.

Ingqinamba eziningi thina as abagibeli esibhekana nazo ezikwizithuthi zomphakathi, ezinjengamabhasi, izitimela, kanye namatekisi, ukugcwala kakhulu, ngale ndlela le yokuthi abanye uzobathole sebeme ugidasibhekani, ngenxa yokuthi indawo ayikho, abanye abafuni ukuba late ezikoleni, abafuni futhi ukuba kamumva emsebenzini, lapho okungabeka imisebenzi yabo engcupheni.

Izithuthi, indima ezingayidlala ekuthenini abantu abadala banciphisa isizungu, ekuthenini ukuthi zihlangane nezinkampani eziningi, njengama-zoo, noma izindawo ezinjengo-Shaka Marine World, lapho khona okunezinto eziningi zokungcebeleka nezichitha isizungu for abantu abadala, abancane, kanye nezingane. Zingaxhumana nezindawo ezikanjalo ukuze zikwazi ukuthatha abantu abadala ezindaweni nezindawo, beyovakashela lezondawo, njengezinto ezibizwa njengama-tours. Zingasinciphisa kakhulu isizungu kubantu abadala. Uma kungabambisana izinkampani ezikanjalo ezingochithasizungu kanye nezokuthutha.

Ama-shuttle engashintshwa kakhulu, njengokuthi abekwazi ukuba ngezitebhisi eziphansi lapho okwamukeleka khona abantu abadala abangakwazi ukugibela ezindaweni ezithe buqamama, kanye nezindawo lapho ezikwazi khona ukwehla zamukele abantu abahamba ngama-wheelchair, noma izitulo, noma abahamba ngemkhoma. So, izinto eziningi ushintsho oluningi solubonakele kumanye ama-shuttle, kanye namanye amabhasi omkhandlu omasipala. Lawa akhiwe ngendlela okuthi abantu abakhubazekile, abantu abadala, kanye nabantu abanezifo eziningi, abangakwazi ukuzenzela njengomuntu ophilile ukuthi bamukeleke ezintweni zokuthutha.

If ungumgibeli ohamba ngendiza futhi exhumayo, kufanele uqinisekise ukuthi wehla endizeni, uyolanda umthwalo wakho, ukuze ukwazi ukusheshe ufike kunyo, kulena enye indiza oxhumana nayo isikhathi sisekhona, ungekho ngemuva kwesikhathi. Uqoqa umthwalo wakho e-baggage claim, noma e-baggage carrier part, uwudonse uhambe, uye kuleyo ndiza le ozobe ukuxhuma kuyona, ukuze ufike kahle isikhathi sisakhona, uhlale kahle endaweni yakho.

Amas-shuttle adlala indima enkulu kabi, ikakhulukazi ezindaweni ezinjengama-airport for abantu abadala, ngoba nithi niphuma e-airport, nayi i-shuttle isinisa ngaphakathi lapho abantu abadala abazokwazi khona ukuthola ezinye izinto zokuthutha, ezobasa emahhotela, zibase nakwezinye izindawo lapho abafuna ukuyakhona. Kodwa ama-shuttle amanye ayasuka ngqo e-airport, noma kwipulatifomu yesitimela eye ngqo kumahhotela, noma izindawo eziseduze lapho abantu abadala bangafuna ukuya kuzona.